Ke tla bua le monna waka ka lekunutu ho re re ye clinic-ing kapa sepetlele ho batla thuso. Ho etsa ho re ho be le letho le sebetsang le tsela ya setso.

Ke ne ke tla bolella motswalle wa ka ho re e be haholo ke thabela ho mo thusa, mme ke be teng bakeng sa hae. Empa ho re a fole, o hloka ho fumana thuso ya ditsebi ho re a kgone ho lwantsha mathata a hae a tobaneng le yena.

Ke ne ke tla lula ke nka keletso eo ke e fumane clinic-ing, mme ke e sebedise jwaloka ha ho boletswe ho re ke tle ke sebetse ho fumana kalafo e betere.

Ke ne ke qala ka ho nka polelo e tswang ho dipaki mme ke hlahlobe ho re na kotsi e jwang. Le ke lekola ho re na ho na le mang kapa mang ya lemetseng ha ntse ke emetse ditshebeletso tsa tshohanyetso.

Ke ne ke tla etsa ho re SGB ba etse bonnete ba ho re di heke tsa sekolo di notletswe hoseng ho fihlela sekolo se tswa. Ho etsa ho re bana ba se tswe ho reka dijo tsa strateng, mme batswadi bohle ke ba eletsa ho re ba lokela ho reka mabenkeleng ho thibela bana ba bona ho re ba reke dintho tse fosahetseng.

Matsatsi a dilemo di bile a etsa dintho tsa ho thibela pelehi ka tsela e fapaneng ho tloha jwale. Hona jwale ho bonolo ho etsa ho re o se be le pelehi, o ka berekisa dipilisi le di nalete tse ka fanang ka dilemo tse ngata di thibela ho ima.

Ha ke kgutlela hae ho tswa mosebetsing. Pula e ne ena ka matla haholo, mme ke sena sekgele ke ile ka tlameha ho balehela pula e matla ka ho mathela hae.

Bakang sa bashanyana ho ya ho bolla, ho bohlokwa hobane ho sireletsa dikokwanahloko tse fapaneng. Empa ke tla fana ka maikutlo a ho re ho etsuwe dipetlele bakeng sa mabaka a polokeho.

Nkare nako e fetohile, motho le motho ya nang le ditokelo tsa ho etsa seo ba se batlang ka mmele wa bona. Hape seo se etsa ke ka sephiring, ha ho kereke e ka ho jwetsang seo o lokelang ho se etsa ka mmele wa hao.

Nna le bahiriwa ba ka ke kgothaletsa ho re re fumane koloi e tla tsamayang mo motseng ho re batsofe le baimane ba fumane meriana ya bona. Kapa motho o mong le o mong o sa tsebeng ho tsamaya tsela e telele a kgone ho reka meriana ya hae.

Ke tla ba mosa ka hohle ka moo nka honang hobane re tla be re batla thuso. Ho lwana le bona, ho ka se re thuse hobane nakong eo re tla be re batla thuso ya bona. Ka hoo, ke tla ha ba jwetsa feela ka lebaka le ke ba founetseng ho tobana le kotsi e etsahetseng.

Ke ne ke tla qala ho mo botsa ho re na hobaneng ha a kopanela diphate ha le sekolong. Mme ke mo botsa ho re na hobaneng a sa sebedise tshireletso kapa a ya clinic-ing ho thibela jwalo ho re a etse thobalano.

Ke dumela ho re dipetlele tse lekaneng tsa batho ba nang le bothata ba bokudi ba kelello. E nngwe le e nngwe sepetlele se lokela hoba le mabala a batho ba nang le mokudi bo jwalo, ho ba thusa ho fola kapa ho se ukutlisi botlhoko. Kapa le go sa utlwisise ba malapa a bona botlhoko.

Ke ne ke mo nka ke dula le ena ke mo bolella ka mathata a ho ya thabeng bakeng sa lebollo. Mme ke mo bontshe botlhokwa ba ho ya sepetlele. Sepetlele ho na le ditshebeletso tse ngata ho o thusa ho re motho a be maemong a tshohanyetso nakong ya lehoba la hao la la bolo. Nako eo ho se na dingaka bakeng sa maemo a tshohanyetso a jwalo ka lebollo dithabeng.

Ee, dijo tsa sepetlele ha di monate, empa ke ya utlwisisa ho re sepetlele mme ba pheha dijo tse phetseng hantle ka hoo boholo ba dijo bo bidisitsweng bakeng sa bakudi. Le ho re ba ba fe dijo tse nepahetseng tsa masole wa mmele wa bona.

Dikokwanahloko tsa lefuba di ka kena moyeng wa motho e mong a nang le lefuba, le nang le lefuba le bua kaba le bina. Batho haufinyane ba ka nyopisa dikokwanahloko tsena mme ba tshwaetswa. Batho ba nang le lefuba le sa pheleng le bona ba bitsweng ka tshwahetso ya lefu la lefuba, ba keke ba hasana dikokwanahloko tsa lefuba ho ba bang.